Dumela mme e dumela mme, o no tla lakatsa ho fumana ticket ya bese ena e yang Queenstown? Ke nahana hore o no tla batla ya mofuta ofeng. Re na le mofuta wa boraro e leng economy, mme mane ke moo o fumane ho economy. Kea ditulo tse ka tlase ka mona moo tle ho na o fumanang ntlwana feela mme bana ba palamang ka hodimo ke yona yane ya first class. E leng hore o tla fumana ka hodimo ka mono dino tse phodileng le tjhelete ya teng. Tefello ya teng ha e lekane jwale mme o na tla lakatsa ho fumana efeng?

Ka mokgwa oo ke tsebang ka teng ba bakganni ba dibese. Ha motho a na a qeta ho fumana mosebetsi, a tlo kganna bese. o iswa kwetlisong yane ya hore o lo kgona hore a a rutwe ka motho, mme bana ba ditekisi ha ba na kwetliso. Ne ke na ha e le hore dintho di tle di tsamaye hantle. Mokganni e mong le e mong ebe o kganna taxi e ka ba o kganna bese, o tshwanela ho feta kwetlisong ya hore o sebetsa jwang le batho, o tshwara batho ka mofu mofuta ofe ka mokgwa o feng. E le hore bapalami ba kgone ho ikutlwa ba ba phephile ka dinako tsohle.

Ha ke bone bahahlaodi ba tlohelle ho ba tshwanela ho itlowellwa, ba itsamaise hobane. Ha o fihla lefatsheng le leng lesele, ha o tsebe tulo ka botlalo, mme o tshwanela hore o dule o ntse o tataisa hore o seke wa lahleha. Hobane le bonokwane bo bongata mme ha o le mohahlaudi. Ha o sheba diphoofolo, diphoofolo Ha di tshwane, ebile mohlomong o ka tloha o re o ya o bula heke ebe ka ntho o bulela diphoofolo. Jwale ho tlamehile ho be le motho ya a ntse a ba tataisa ka dinako tsohle bakeng sa tshireletso le hore ba dule ba bolokehile ka nako tsohle.

Nka re koloi ya poraefete ntho e kgolo ka yona ke nako, e o fa tje ka mosebedisi wa yona, E o fa nako e kgolo ya ho etsa ntho enngwe le nngwe ka nako eo, oe batlang. Ekaba ho tsamaya bosiu ekaba ho tsamaya motshehare, ene lebaka le leng hape hape. Ha o na le nako o na le ho etsa o na le ntho kaofela hobane ha ho tlo etla o o emela koloi ya setjhaba e tsamayang ka nako ya yona. Wa kgona ho kgutla, o ye o etse ntho o kgutle. And then ka bo poraefete hape o kgona hore o be le baratuwa ba hao ba batho bao batlang ho ba le bona feela ka nako eo. So bo poraefete ba hao ehlile o kgona hore o bo thabele haholoholo.

Bo ramakoloi ha ba nkele ditletlebo tsa setjhaba kannete, hobane ntho e ba e etsang ke ho se ananele se bapalami ba yang ka sona. Mohlomong ha re bua ka hore petrol ile fatshe feela bona ha ba theohe, mme sena se baka hore ho be thata ho kenya letsoho ka pokothong. Hobane jwale o se o fumana hore maemo a ho palama transport-o a ya hodimo haholo, mme feela ka mehwanto e etsahalang ha ba di nkelle hloohong. Moo o tlo fumana hore bapalami ba qetelle ba se ba itse ho lokile ho lokile hobane ha ba na kgetho e nngwe e ba ka e etsang ka ntle le ho palama dikoloi tseo ho ya mosebetsing.

Ke nahana hore ka tokiso ya diporo ha diporo di lokile, ho tla ba le phetoho e kgolo haholo hobane ditekesi le dibese bothata ba tsona ke ditefello tsa bona tse turang. Mme ka terene motho wa kgona hore ho be le seo a se bolokang le ka nako. Hobane maemo a di tekesi, di maemo a dibese tse re di palamang ha maemong a lokileng mme ha di dporo le diterene di lokisitswe ho tla ba molemo haholo bakeng sa bapalami ka baka la nako le polokeho ya bona.